Ndicinga intoba ubungozi bokuba , ukuba wonke umntu angathi afikelele kwiWi-Fi yasimahla bungabuninzi ngokuba abantu abanintsi sebesebenza ngokukhuthuza abantu ngokusebenzisa i-intanethi. Ngoko bangabaninzi abantu abangathi bangene bazame ukukhuthuza abantu ngokwe-intanethi. Nabo ubungozi endicinga uba bungakhona.

Ndicinga ukuba xa bekunokuthi kusetyenziswe izixhobo ezinintsi ezingaphezulu kwesi sithathu sivumelekileyo ibingakhona imbetheko kwezi nkampani zisebenza ngokuba sibukele. Umzekelo, xa kunokonekithiswa abantu abadlulileyo esithathwini, iinkampani ezi zingatshona ngokuba wonke umntu ebengazufuna ukuthenga, ebezofuna uxhomekeka kulena seyikhona. Loo nto yenze ezi inkampani zingabi nanzuzo ekufanele ziyizuzile.

Indivisa kabuhlungu kakhulu loo nto leyo, ngokuba ukuba bendiyazile ukuba le datha izawuphelelwa ebusuku ngendiwuthumele kwayizolo umsebenzi wam. Kwaye ke ngoku imisa umsebenzi wam ngoba bendixhomekeke kwakule datha, ukuze iinto zam zibe zihamba ngendlela zithi ziye zenziwe yile datha. Loo nto ayindivisi kamnandi konke konke.

Ndingathi ndijonge indawo elungele ukuba izayitsala kakuhle inethiwekhi yayo, yenzele xa ndifuna ukuyisebenzisa ingabe indisokolisa. Ndiyazi uba isebenza ngamaxesha onke endiwadinga ngayo, ingamane ingasebenzi. Ndizayibeka kwindawo ezawusebenza oko, apho izawuthi ifikeleleke nayo ikwazi ukutsala inethiwekhi.

Ndingafuna ukwazi into yokuba kutheni ingazufuna ndingene kula maqonga, okanye yintoni isizathu esibangela intoba kungavumelekanga intoba kungenwe kula maqonga nxa ukweli thala leencwadi.

Ndiyisebenzisa kuba iyiyo efikelelekayo, ngokuba yona isebenzisa ifowuni. Ifowuni yilo iloko ilapha esandleni apho ndihamba khona, yenzele yonke into eyenzekayo kumakhasi ndikhawuleze ndiyive. Ngokuba ukuba bendingasebenzisi ifowuni ezinye izinto bendingenokhawuleza ukuziva, ngoku ndisebenzisa ifowuni ndikhawuleze ndizive ngoba ifowuni ndiloko ndihamba nayo ngawo wonke amaxesha.

Mele thina sizi-IT ukuze siqinise ukhuseleko mele umntu afake ufundo , ufundo minwe lakhe kwikhompyutha yakhe yenzele kungabikho nabani na ozokwazi ukuthi avule xa kungavuli yena, okanye ufundo buso bakhe obuzothi buvule pha ukuze kuqinisekiswe ukuba nguye nyhani lo uvula pha. Loo nto ingenza ukhuseleko luqine, kungasetyenziswa ukuvula ngeephasiwedi ngoba zona umntu uyakwazi ukuyibamba. Kanti nxa usebenzisa umnwe wakho akukho lula umntu ayivule ngoba izofuna wena ube khona, wena mnikazi mnwe ubeke umnwe wakho ngokwakho.

Ibalulekile kakhulu. Iyandinceda kwaye ukuba bekuthiwa ayikho ngendisokola kakhulu ukwenza umsebenzi wesikolo. Ngokuba ngoku noba andinayo imali yokuthenga idatha ndiyakwazi ukwenza umsebenzi wesikolo ngokuthi ndisebenzise le Wi-Fi.

Molweni baphulaphuli kwireyido Gushindoda FM. Lo uthethayo nguMr Q, usasaza ngqo ekwireyido Gushindoda FM. Lena yinkqubo yakusasa, iqala ngentsimbi yesithandathu iyokuphela ngentsimbi yesibhozo. Hlalani nam kude kubethe intsimbi yesibhozo.